Jaaka molemirui gore ke itse gore ke dijalo dife tse di tshwanetseng go di jala le gore ke dijalo dife tse di sa tshwanelang go di jala mo tshimong ya me, nka simolola ka go seka-seka maemo a bosa, ke bo ke tlhatlhoba mmu go bona gore a ona le dikotla le pH le go tlhopha dijalo tse di tshwanetseng maemo a bosa a nako eo. Ke be ke bowa ke tlhopha mefuta ya dijalo e kgonang go emelana le komelelo kgotsa dipula tse di maatla.

Go fetoga ga tlelaemete go dira gore maemo a bosa a seka a tlhomama sentle, mme seo se ka dira gore mo mafelong a mangwe pula e ka na e le ntsi thata ka nako e le nngwe mme seo se ka ba ka morwalela. Fa mo mafelong a mangwe ona a ka itemogela komelelo ka ntlha ya go tlhoka go na ga pula, dijalo di ka senyega. Mme seno se ka dira gore dijo di fokotsege ditlhwatlhwa tsa dijo tsa feleletsa dilo kwa godimo, mme batho ba ba humanegileng ba seka ba nna le dijo tse di lekaneng.

Dijalo tse batho ka bontsi ko malapeng ba di ratang ke merogo e e tshwanang le morogo wa thepe, morogo wa dinawa, morogo wa , maphutshi, makgomane, mmidi ra bo re nna le magapu, bo ra bo re na le dimonamone, tse eleng gore tsone ke maungo. Mme batho ba le bantsi ba rata go di jala ka gonne ga di tlhoke metsi a mantsi go di nosetsa di bonolo gore motho o ka di tlhokomela. Ke ka moo batho ba bantsi ba feleletsang ba tshabela kwa go tsona go di jala le gore ba itshedisa ka tsone.

Temothuo e na le seabe se se kana ka two to three percent mo GDP ya Aforika Borwa, mme seno se dira ke gore re itemogela go nna teng ga metsi, boleng jwa mmu, go dirisiwa ga thekenoloji le go kgona go tsena kwa mmarakeng.

Dimela tse e leng gore re di fitlhela kwa nageng mme di siametse go jewa e ka nna marula o eleng gore ra o fitlhela mo Aforika Borwa, mme thata re o fitlhela kwa nageng. E ka nna le morogo wa thepe o e leng gore o na gantsi o rata go tlhoga mo thoko ga tsela kana mo go jetsweng teng e ka nna mo tshimong, e ka nna gape le le ona o rata go tlhoga thata mo go nang le dithaba.

Go tlhatlhoba le go tlhokomela didiriswa letsatsi le letsatsi go thusa go lemoga mathata ka bonako, go thibela dikotsi, le go dira gore didiriswa di nne di sireletsegile. Seno se dira gore badiri ba nne ba babalesegile ka metlhale ka matsatsi, mme ebile ba boloke le madi a bona.

Thekenoloji e ka nna le seabe sa go thusa ka go tokafatsa tiriso ya metsi, go laola malwetse, go fokotsa ditshenyegelo, le go oketsa thobo ya dijalo.

Dinonofo le melemo e rooibos e e nang le yone ke gore rooibos-o ga e na caffeine e tletse ka di anti-oxidant-e, ebile e botlhokwa mo go tlhokomeleng letlalo. Tlhokego ya teng e nnang e oketsega mo mmarakeng ebile e tlhagisiwa e le ya tlhago.

Re gama diphologolo gore re kgone go bona dijo kana ona mašwi a gore re iphedise ka ona, mme ebile fa re gama diphologolo re fitlhela one mašwi ao.

Go tsamaya ngaka ga diphologolo go dira gore di seka di a fitlhelela malwetsi a le mantsi, mme seo se ka dira gore le dingwaga tsa tsona tsa go phela di oketsege. Mme fela, fa leruo laka le sa tsamaye kwa ngakeng ya diphologolo ke solofela goreng le ka kgona gore le gole ntle le go tsamaya kwa ngakeng ya tsona, ka gonne re bona diruiwa di le dintsi di gola fela ntle le go ya kwa dingakeng tsa tsona. Mme fela ke nagana gore seo se dira le gape ke gore di golela mo lefelong le le ntseng jang.

Lephata la temothuo mo Aforika Borwa le thusa ka go tlhola dijo, go tlhola ditiro mo bathong, le go tshegetsa ditlhwatlhwa tsa dijo tse di lekaneng go lwantsha tlala le go tokafatsa botshelo jwa setšhaba.

Matamo a thusa thata batho ba temothuo ka gonne ba kgona gore ba fitlhelele metsi kwa go ona gore ba kgone ba nosetse dijalo tsa bona, mme mo tikologong ya me go na le letamo mme fela letamo le le fitlhelela metsi fa pula e kana malatsi a le mantsi a tlhomaganang. Mme fela ga pula e sana le nna le omeletse, mme batho ba temothuo ba feleletsa ba sokola ka ntlha ya seo.

Kwa dipolaseng re ka fitlhela thata merogo, ka gonne e kgona gore mengwe ya merogo eo e kgona gore e gole ntle le tlhokomelo e e kalo-kalo. Fa nkabo ke na le temothuo ne nka dira gore ke epe metsi mo tshimong ya me gore dijalo tsa me di seka tsa feleletsa di sena metsi ka nako ya komelelo.

Merogo e e leng gore e a lengwa ebile e jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke tamati, ke aiye, le ditapole ka gonne ke merogo e gore e nna e ntse e jalwa ngwaga go ya ngwageng, mme e gola go ya ka maemo a bosa mangwe le mangwe.

Gore diphologolo di ntshiwe matlalo ke fa di bolaiwa, mme go ntshiwa letlalo la teng ka kelotlhoko. Letlalo leo le a tlhatswiwa, le a sugiwa e be le omisiwa. Dintlha tsa go dirisa matlalo a diphologolo ke go dira mabanta, ditlhako, dibeke, mmetshe, le ditilo, ditilo tsa dikoloi.

Gore tšhisi e seke ya senyega e ka bolokiwa ka go tsenngwa mo setsidifatsing e iphuthetse ka sengwe jaaka dipolasetiki, gore e seke ya nna le monko. Gape ditšhisi tse ga di a tshwanna go kopangwa.

Mokgwa o molemo thata wa go boloka maungo a a farologaneng ke fa maungo ao a omisiwa ka gonne go bolokiwa tatso ya ona, phepo, le boleng jwa ona nako e telele.

Mekgwa e e eleng teng ya isagwe e ka nna temo ya selegae e bolokegang, mme baeng ba ka kgona gore ba reke dijo mme go abelanwe ka ngwao ya dijo go bona go tshegetsa balemi ba selegae, go ruta baeng ka temo, le go dirisa dikgakololo tsa temo go tlhama maitemogelo a a kgethegileng.

Balemirui ba ba sa tswang go simolola go lema ba ka dira dipatlisiso ka mefuta ya dijalo le di tshenekegi, mme ba dirisa mekgwa ya temo ya setso jaaka go roba dijalo ba leme ka nako le go tlhola tshimologo ya di tshenekegi kgapetsa.

Maungo a e leng gore ke a itse, mme ga a tlwaelega thata ebile a nang le molemo ke marula le biobab mme a thusa thata ka letlalo le le ntle.